Botlhokwa ba tiro ba data ke gore tlameile o kgone go apply-ela mesebetsi le gore o kgone go thola batho ba e le gore o bua le bone ka WhatsApp kgotsa Facebook, kgotsa any social platform e leng gore o ka kgona go ba thola ka yone. Bontsi ba data ke gore bo thusa ga o etsa dilo tse dingata ka yone mo founung.

Ke dirisa data ya Telkom ka gore data ya Telkom e cheap ene o kgona le gore o e berekise sebaka se se telele.

Data e ke e rekile mo kgweding e fitileng ke e berekisetsa go apply-ela mosebetsi or ke boele gape sekolong. Motho o ka rekang data a reke data go etsa dilo tse di siameng mme re zama metlha le metlha.

Ke data ya uncapped e leng gore e nthabisa thata go e berekisa because e fela ga kgwedi e fela and ke rata gore ke e kenye ka kgwedi ya di thirty one.

FiveG ke data e nnyane e leng gore e ka go last-a fela dikgwedi nyana tse leng gore o kgona go dira dilo tse e leng gore o rata go di dira mo founung ya gago.

Data e simple go e tsenya le gone go tla bonagala gore o reka data ya bokae le gore e go last-a bo kana kang. Go simple fela go e tsenya data, o tsenya airtime ga o fetsa go tsenya airtime, o reka data ka airtime ya gago.

Ka e reka ka tšhelete e le gore ne ke na le yone mo karateng ya ka ya banka or mo tšheleteng e le gore ne ke ntse ke e beya, e leng gore ne ke e bereketse, ga ke fetsa ke reka data yone eo ka pele.

O ka reka data fela go etsa dilo tsa gago le gore o se ke wa e berekisa thata, o naganele le kamoso gore e kgone go go last-a.

Nka mo connect-isa ka data e leng gore ke na le yone or Wi-Fi e leng gore ke na le yone gore a kgone go apply-ela mosebetsi o a o batlang ka emeile.

Data ya unlimited nka e berekisetsa gore ke kgona go sheba TV ka inthanete. Le gore ke kgone go bona dilo tse dingwe tse leng gore nka dirisa unlimited ka yone, unlimited e thusetsa gore ya last-a.

Ee e siame go e dirisa ka tsela e ntseng sentle ka baithuti gore ba kgone go ithuta dilo tsa sekolo ka yone founu eo, eo ba ka ithutang ka tsone tsa sekolo mo di founung tsa bone.

Ee tlameile e tlhabologe jaaka AI gore e kgone go re thusa ka dilo tse re batlang go di search-a ka phone maar tse di siameng tse di sa tswang mo tseleng.

Thekenoloji tlameile e dirisiwe ka tsela e ntseng sentle le gore o batla go dira eng mo inthaneteng ga o ntse o search-a ka founu ya gago.

Ke gore thekenoloji o kgona go check-a ntho e nngwe le e nngwe e o batlang go e check-a ka yone metlha le metlha. Go tla bonagala gore o batla go setšha eng le gore o batla go dira eng ka ntho eo.

Ke dilo tse dingata tse e leng gore re ka rutana ka tsone ka botlhale jo, le gore re batla go ithuta tsone le bone batho bao, go tla depend-a batho bao gore ba batla go re ruta yang le gore re o etsa yang mosebetsi or ntho eo e etsagalang.

Ka gore re etsa dilo tse e leng gore di fapa fapane, mo bophelong ba rona and di ka se tshwane.

Bophelo ba COVID-19 bo ile ba tšhentšha ka gore dilo tse di ngata ne di setse di tšhentšhitse ka COVID-19 go setse go ba boima jaaka go le boima mo lefatsheng.